Izinkundla zokuxhumana nomsakazo zingasetshenziswa ukusabalalisa ulwazi mayelana nokuhlela umndeni ngokuthi kunikezwe abahlengikazi nodokotela, abanolwazi olugcwele ngokuhlela umndeni, ithuba lokukhuluma ngalo lolu hlelo kuma-podcast. Noma bavulelwa iziteshi zabo ezinkundleni zokuxhumana. Emsakazweni, babe nezikhala lapho bezonikwa khona noma ihora elilodwa lokuthi basabalise lolu lwazi abanalo ngokuhlela umndeni.

Izinselelo noma izinselelo abantu abakhubazekile ababhekana nazo uma bethola usizo lwezempilo ezindaweni zasemakhaya. Ukucwaswa nokubandlululwa, okuholela ekungabazeni ukufuna noma ukunakekelwa. Ukuntuleka kolwazi nokuqwashiswa. Uchwepheshe wokunakekelwa kwezempilo okulungiselwe, izinkinga zokuhamba kwezokuthutha noma imigoqo, yindawo engafinyeleleki, ukuxilongwa okuthuthukisiwe noma ukunakekelwa kweziguli. Ukuntuleka kokuxhumana phakathi kwabahlinzeki bezempilo abahlukene kanye nezinsizakalo nakho kungadala izithiyo ekufinyeleleni ukunakekelwa.

Imishanguzo isiza iyasizana ekulawuleni isifo sengculaza, isiza ngokuvimbela igciwane ukuthi liziphindaphinde, okuvumela amasosha omzimba ukuthi alulame futhi kunciphisa ingozi yokudluliselwa. Lokhu kunciphisa inani le-HIV emzimbeni, ivayirali load, kuvumela amasosha omzimba ukuthi alulame futhi asebenze ngempumelelo.

Indima uhulumeni nama-NGO-s angabamba ngayo ekwenzeni ngcono izinsiza zezempilo kubantu abakhubazekile ezindaweni ezikude. Ukubambisana ekuthuthukisweni kwenqubomgomo, ukwabiwa kwezinsiza kanye nokulethwa kwezinsiza, kuyilapho kugxilwe ekwakhiweni kwamandla, ukusebenzelana nomphakathi nokulwela ukufinyelela ngokulinganayo.

Uma kungase kuphele inyanga umtholampilo wendawo ungayitholi imishanguzo yengculazi, ARV-s. Lokhu kungaba nomthelela kubantu abayidingayo le mishanguzo ngoba imithamo engekho kwandisa ingozi yokungazweli imishanguzo, okusho ukuthi udinga ukushintsha ukwelashwa. Ukuyeka ukwelashwa kuvumela i-HIV ukuthi ikhiqize futhi ijikeleze egazini futhi kuhlotshaniswa nokuvuvukala okungeziwe ngaphezu kwengozi eyengeziwe yokuhlaselwa inhliziyo kanye nezinkinga zezinso nesibindi.

Ngingamkhuthaza ukuthi aye esibhedlela ayohlolwa ngoba kungaba wuphawu lwesimo esibucayi futhi ukuxilonga ngokushesha kubalulekile enhlalakahleni yakhe. Ngaphambi kokuzama amakhambi esintu, kubalulekile ukubonana nodokotela noma omunye umhlinzeki wezempilo oqeqeshiwe. Amakhambi esintu akufanele asetshenziswe esikhundleni sakwelashwa okuvamile, ikakhulukazi ubuhlungu bekhanda obungapheli noma obunzima. Ukuphepha nokusebenza ngempumelelo kwamanye amakhambi esintu akukaqinisekiswa ngokugcwele.

Amasu angaba khona okunciphisa ubungozi bemiphumela emibi nokusebenzisana njengokuqapha ukusebenza kwesibindi noma ukulungisa imithamo yemithi, ukuthuthukisa ukwelashwa kwakho ngokunemba kunciphisa imiphumela emibi, ukuphuza utshwala ngokweqile, ukuzijwayeza inhlanzeko ephephile.